Fa o beeletsa tšhelete ko bankeng, go batlagala gore o nne le karata ya bank-a e banka e o e ratang. Gape o nne le madi la e le bonnyane, o nne le bo ma-fifty ranta, o kgone go beeletsa, o bule akhaonto ya savings akhaonto ko bankeng. Go na le di-option-e tse dintsi mo bankeng tse e leng gore o kgona go di dira. Go na le fixed account-o, go na le savings account-o, go na le long term savings account-o, go na le tax free savings akhaonto. E leng gore di-account-o tsa teng, fa o e bula, o baya tšhelete e simolola ka two hundred and fifty. Ga o e baya jaana motlhang, jaanong tšhelete ya gago o ntse o e baya, o e baya, o e baya, e kgona go diragala gore once-e o e batla, tšhelete ya teng o bo, e be government-e e be e sa go tax-e mo go yone. So, go na le dilo tse di ntsi mo bankeng tse e leng gore di kgona go go direla gore o nne le tšhelete, lwena le ga o bereka, yanong o kgona go baya tšhelete, gore le motlhang o tshwarang sixty o bo o kry-a tšhelete ya gago yotlhe o e beile sentle, interest-e e ngata.

Fa o romela tšhelete ko nageng e nngwe, go na le reward-e e o e kry-iyang. Go na le di-charges-e tse o di kry-ang go na le, for example, fa o tla romela ka Mpesu. Go na le khamphane engwe e bidiwang Mpesu, o kgona go e romela ka motho o monwe o dulang ko nageng e nngwe, maybe Botswana or-e Zimbabwe, mare gape nou jaana dibanka tse dintsi nou jaana o kgona go romelela motho tšhelete, as long as e le gore, ga a dule kgakala, mare ka gobane go na le ditsela tse dingwe tse o tla kgonang go go romelela motho tšhelete. Dibanka tsa nou jaana le thekenoloji e dirile gore gonne maklik ya gore motho o mongwe le fa a dula ko nageng enngwe, o kgone go mo romelela tšhelete.

Cheque-e account-o, o kgona go dira gore, o kgona go nna le overdraft-e. O kgona go batla le credit card, gape e go direla gore gape o nne le di-options-e tse dintsi tsa gore o kgona le go save-a tšhelete. Le gore le tšhelete e o kgonang go e tsenya mo bankeng, e kgona go ya kwa godimonyana. Ka gobane o na le cheque account-o. Savings account-o ke akhaonto e e leng gore e diretswe for batho ba e leng gore bone ga ba mo maemong a nang le tšhelete e ngata. Ke bank-a e e leng gore e diretswe gore, fa o na le masentenyana, o kgona go a baya le ko bankeng. O dule wa ntse wa bikinyana-bikinyana, wa beye ko bankeng e dule e ntse e gain-a interest-e mo bankeng kgwedi le kgwedi. Or-e jara le jara.

Fa re bona ranta gore e ko tlase compared to dollar-a ya ko United States, a re re nou jaana ka gobane ranta to dollar-a ke eighteen rand seventy-eight. Fa dollar-a e tla go fokotsega e nna sixteen rand fifty mo dollar-eng, re kgona go bona gore jaanong dilo tse dintsi tse e leng gore le rona ra di reka mo South Africa or-e mo country-ing ya rona re kgona go di reka cheaper, re di reka ka price e ko tlase, le dilo tse dintsi di kgona go saka ka gobane jaaka bo petrol-o, fa petrol-o re bona gore ranta jaanong ya mo go yone, re kgona go bona gore taramonyana gore re kgona go reka dilo tse dintsi. Le gore nou jaana le dijo tse re di rekang re, di kgona go di reka ka dilo tse di ka price-e e ko tlasenyana ka gobane ranta ya rona ile, ikakanyetsa e itwanela mo go yone dollar-a .

Fa le bula stokvel-e le le babereki mmogo, ya thusa ka gobane jaaka le le jana, go na le batho ba ba nang le mathata a tšhelete. Ba bangwe ga ba kgone le go baya tšhelete sentle. So fa le bula stokvel-e, le kgona go aroganya, le ipoleletse gore okay, fa re bula jana stokvel-e, re kgona go ipolelela gore okay, jara e re batla go reka grosser-a, jara e re batla go reka nama, jara e re batla go reka di-plate-e, so fa le lotlhe, le a itse gore le tlhopha motho o mo nosi o mo tshepang, or-e le bula account-o, le tšhelete, and-e le tla kgona go kurusana o mongwe le o mongwe kgwedi le kgwedi gore ba beye tšhelete, le gore le thusaneng, gore le gopotse motho gore a beye tšhelete kgwedi le kgwedi, gore fa jara e fela, a be a itse gore jara e fela o berekela mo go eng.